A wu fanelanga kumbe i swa nkoka ku va u cinca tirhandi ta le Afrika-Dzonga eZanzibar, u fanele ku ya ebangi leyikulu ya Zanzibar u vula leswaku u lava ku cinca mali ya Afrika-Dzonga yi ya eka mali ya Zanzibar. Naswona swa endleka leswaku mali ya wena yi va yi tele ku tlula leswi a yi tarise xiswona kumbe yi nga va yitsongo.

Hikuva vanhu lava va nga na ndzindzakhombo, va fanele ku hakela n'hweti na n'hweti. Leswi swi endla leswaku tikhamphani to tala leti ti nga na ti ti ta rindzakhombo ti va na nkarhi wo rindza.

I ku va u teka mali ya rixaka rin'wanyana u yi yisa eka ya rixaka rin'wanyana. Xikombiso ku va u teka rhandi ya le Afrika-Dzonga u yi yisa eka US dollar.

U nga ti kuma u hlangane na khombo ra ku va va ku tekela swilo swa wena swo fana na yindlu kumbe movha.

Ku va munhu a ri na ndzindzakhombo wa vutomi lowu nga na mimbuyelo ya rifu, a yi ta pfuna hi ku va yi mi nyika mali kumbe mpfuno mayelana na swa ku na swa ku fambisa nkosi.

E-e, ndzi nga ka ndzi nga va nyiki hikuva u fanele ku tirhisa adirese ya yena n'winyi, hayi ya munghana wa yena leswaku na bangi loko yi n'wi lava yi kota ku n'wi kuma kasi loko a tirhisa adirese ya munghana wa yena a va nga koti ku n'wi fikelela yena n'winyi.

Leswi a swi ta endla ndzi ti sola swinene eka xiboho lexi ndzi nga ti kuma ndzi xi tekile xa ndzindzakhombo xa vuxisi. A swi ta endla leswaku mbilu ya mina yi tshoveka swinene.

Swivutiso leswi a ndzi ta swi vutisa eka tibangi leti, a ndzi ta vutisa leswaku i mali muni leyi va yi tekaka hi n'hweti ya ku khoma akhawunti naswona a ndzi ta va vutisa leswaku ku humesa mali ebangi va teka mali muni? Leswi a swi ta endla leswaku ndzi kota ku hambanyisa mitsengo leyi va yi tekaka n'hweti na n'hweti, na loko u humesa mali.

I ku va u lavisisa leswaku ndzindzakhombo lowu u wu tekeke wa vutomi, i wa le nawini xana naswona u fanele ku humesa mali n'hweti na n'hweti leyi va yi lavaka.

Leyi yi olovisela vanhu va le makaya hikuva va papalata ku ti kuma va teka swifambo swo ya emadorobeni leswaku va fikelela mali ya vona kasi va oloveriwa hi ku va va kota ku fikelela timali ta vona hi selulafoni.

Munghana ku va xikombelo xa mali xi ariwile, a swi vuli leswaku i ku hela ka vutomi naswona munghana u ti ponisile hikuva a swi ta vuya ehenhla ka wena hi ku va va ku tshama enkolweni, va lava mali ya vona. Naswona a wu ta yi kuma kwihi mali xana u nga ri ku tirheni? Munghana wa mina a ndzi ta ku, langutela ka ku kuma ntirho leswaku u kota ku ti hanyisa.

Ndlela leyinene ya ku endla xikombelo xa xikweleti ebangi, i ku va u vhakela bangi leyi u lavaka ku endla xikweleti eka yona naswona u famba na maphepha lawa bangi ya wa lavaka yo fana na ID na maphepha ya ku kombisa muholo wa wena.

Xifunengeto xa xilahlo xi katsa matende, switulu, na timali ta swakudya leswi swi nga ta dyiwa ekosini naswona i swa nkoka hikuva va ndyangu wa wena va kota ku ta va ta ku pfuxela ribyeni ra wena kumbe endlwini ya wena yo hetelela.

nkoka i ku va u pimanisa timali leti va ti lavaka n'hweti na n'hweti naswona u tlhela u lavisisa mbuyelo wa leswi swa mpfuneto wa swa vutshunguri ti nga na swona, mayelana na maxaka kumbe esati wa wena naswona swi ta teka mali muni ku va u va hakelela na vona va wela ehansi ka mpfuneto wa swa vutshunguri.

Swivutiso swa nkoka leswi a ndzi ta swi vutisa i ku va ndzi vutisa leswaku, xana swi teka nkarhi wo leha ku fika kwini ku va u fikelela mali ya wena u ri karhi u tirhisa tiselulafoni? Naswona hi swihi leswi u nga swi endlaka loko wo ti kuma u lahlile selulafoni ya wena?

E-e, a hi vutlhari hikuva bangi kumbe laha u lavaka ku lomba mali kona, a va nge koti ku ku pfumelela va ta a la xikombelo xa wena naswona hambi vo pfumela u ta hakela hi yini u karhi u nga tirhi? Leswi swi ta endla leswaku u tlhela u ti kuma u khomiwile.

Ndzi nga vutisa leswaku hi wihi mbuyelo wa ndzindzakhombo lowu? Naswona wu hambana njhani na mimbuyelo ya tindzindzakhombo ta mimovha letin'wanyani ti nga kona laha ehandle? Naswona xana i mali muni ku hakela ndzindzakhombo wa nkarhinyana eka khamphani leyiwani ya vona?

va tsundzuxa leswaku va fambela kule na ku lomba mali ebangi loko va ri karhi va swi tiva leswaku a va nge koti ku yi hakela, hikuva va nawu va ta va tela naswona va ta ti kuma va khomiwile.

Swi nga va na nkucetelo ya ku va swichudeni swo tala swi teka swikweleti leswiwani, hikuva swi ta hakela loko swi ri karhi swi ntirha.

I ku va u nga hangalasi tinambara kumbe vuxokoxoko bya bangi ya wena eka inthanete hikuva vanhu va nga swi kota ku yi yi fikelela bangi ya wena, laha va nga ta kota ku teka mali ya wena hinkwayo naswona u nga nyiki munhu un'wana na un'wana PIN-i.

Ndzi nga endla leswaku vanhu va rhandza vutshamo bya vona hi ku va ndzi va endlela xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka swo fambelana na ku va mati ya tshama ya ri kona gezi ri tshama ri ri kona na swin'wana na swin'wana leswi swi ta endla leswaku ndzi va na ti-customer to tala kasi loko vanhu va tsakela mabindzu ya mina swa ta endla leswaku va ta va tele naswona swi ta ndlandlamuxa bindzu ra mina hikuva ndzi tikuma ndzi aka yi tin'wana tindhawu ta vutshamo.

Ina swi kahle hikuva ku xava movha hi ku tirhisa xikweleti swi endla leswaku u hakela mali katsongokatsongo kasi loko u lava ku yi xava hi mali yo helela ya durha swinene naswona u fanele ku hakela mali yo tala.

I ku va u lavisisa kumbe ku kambisisa leswaku akhawunti yaleyo yi kula hi tiphesente tingani naswona for nkarhi wo leha ku fika kwihi.

Ti-project kumbe swilaveko swa muganga leswi mali leyi yi nga swi seketelaka i ku va mali leyi yi lavisisa kumbe yi nyikela eka vanhu lava pfumalaka naswona yi nga sungula ti-project to fana na ku endla leswaku mati ya tshama ya ri kona emugangeni.

E-e a hi ndlela yo ya kahle yo endla bindzu na vanhu hikuva vanhu van'wana a va nge ti va ta lomba mali ka wena hikokwalaho ntswalo wa wena wu ri ehenhla swinene.

U fanele ku lavisisa kumbe ku vutisa leswaku hikokwalaho ka yini xikombelo xa wena xi ariwile.

Kokwana a nga kombela vahlayisi va yena ku va va ya n'wi dendela ebangi naswona vuhlayiseki bya ndlela leyi i ku va a nyikile munhu loyi a n'wi tshembaka ku va a ya n'wi dendela.

Byi nga tiyisisa vuxaka hikuva tanihi vaaki mi sungula ku tshembana no vonana tanihi vanhu van'we leswi swi ta endla leswaku vuxaka bya n'wina byi tiya swinene.

Xo sungula lexi u nga xi endlaka loko u lahlekeriwe hi khadi ra wena ra debit u nga pfala khadi ra wena hi selulafoni kasi loko u nga ri na selulafoni u nga vhakela bangi ya wena ku va va ku pfalela no ku endlela khadi rin'wana.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa a sungula a sendla vulavisisi bya yena ku va a tiva leswaku tibangi letin'wanyana ti na mintswalo ya njhani leswi swi ta endla leswaku a tiva ku hlawula bangi yo antswa.

Khadi ra debit u kota ku chela mali eka rona naswona a ri lombisi kasi khadi ra xikweleti a wu swi koti ku chela mali nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u wu lavaka naswona u va u karhi u tirhisa hi xikweleti.

A swi ta ndzi endla ndzi twa ndzi vavisekile emoyeni naswona leswi a swi ta endla leswaku ndzi nga ha tshembi munhu wun'wana na wun'wana.

Ina ku rhandza ku lomba mali i vuvabyi hikuva loko u sungula ku lomba mali u ta tshamele ro lomba mali.

wa hakela hikuva khadi ra wena ra xikweleti ri va ri karhi ri tirha hambi wena u nga ri ku ri tirhiseni leswi swi vula leswaku u fanele ku hakela mali ya wena ya lembe na lembe.

Fanele ku langutisa leswaku u hakela mali muni n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe leswi swi ta endla leswaku u kota ku hlawula khadi leri u hakelaka mali yo antswa.

Ina mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya khadi ra xikweleti ya hambana hikuva makhadi ma hambanile man'wanyana u hakela mali yo tala kasi man'wanyana u hakela mali leyitsongo.

Ku hola hi bangi swi pfune hikuva swi endla leswaku vanhu vo tala va hunguta ku tikuma va karhi va khandziya va ya emadorobeni naswona va ti kuma va karhi va tirhise mali yo tala kasi loko va hole hi bangi swi endla leswaku ku khandziya va ya emadorobeni swi hunguteka.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva ku hakela hi ku tirhisa mobile money platforms swi endla leswaku mutswari a nga zi a khandziya a ya exikolweni ku ya hakela kasi loko a hakela hi ku tirhisa mobile money platforms swi endla leswaku swi hatlisa.

Tibangi ti koka mali yo hambanahambana loko u ti endla eWallet kasi bangi yo fana na FNB yi koka mali yo tala ku tlula Capitec naswona mina a ndzi ta tirhisa bangi ya Capitec hikuva loko i endla eWallet yi teka ten rand ntsena.

Hikuva loko munhu a nghena eka vamachonisi swi endla leswaku a tshama a karhi a lava ku nghena loko a kuma mali u ta fanele ku hakela vamachonisi naswona u ta sala a nga ri na mali leswi swi endla leswaku a tlhelela ku ya lomba mali nakambe.

USSD code i code leyi va ku sendelaka loko u karhi u lava ku endla xo karhi eka banka ya mali naswona code leyi a wu fanelanga ku yi sendela munhu un'wana yi fanele ku tirhisiwa hi wena ntsena.

Kokwana mi fanele ku humesa mali yo pfula khadi hikokwalaho khadi leri ri va ri lo endliwa naswona bangi ya hakela ku endla makhadi lawa naswona ku va n'wina mi lava ku pfula khadi swi fana na loko mi ri xava, swi fanerile leswaku mi humesa mali ya khadi leswaku ri va ra n'wina xin'wanyana kokwani ku mi nge swi koti ku humesa mali ya n'wina hinkwayo hikuva loko mi humesa mali ya n'wina hinkwayo eka akhawunti swi vula leswaku khadi ra n'wina a ri na nkoka kasi swi kahle leswaku khadi ra n'wina ri tshama ri ri na mali ku kombisa leswaku ra tirha.

Mashonisa i munhu loyi a lombisaka mali naswona loko yi vuya yi fanele ku vuya yi ri na ntswalo, nawu lowu a ndzi ta wu nyika vanhu lava lombaka mali eka mina i ku va ndzi va byela leswaku loko mali ya mina yi vuya yi fanele ku vuya na ntswalo wa thirty percent naswona a wu fanelanga ku hundzisa nkarhi lowu hi nga twanana wona kasi loko u hundzisa nkarhi ya gonya yi ya eka fifty percent.

Nawu lowu a wu ri kahle hikuva emagondzweni ku endleka swilo swo tala kumbe tinghozi to tala leswi a swi ta endla leswaku vachayeri va ti kuma va ri karhi va ri eka layini ya kahle xikombiso, loko munhu a kuma nghozi a ta swi kota leswaku a hatlisa ku lunghisa movha wa yena hambi a nga ri na mali eka nkarhi wolowo kasi hikuva a ti kume a karhi a hakela car insurance.

Loko a ndzi ri mu lombisa mali kumbe mukhomi wa bangi a ndzi ta endla leswaku loko vanhu va nga hakeli mali ndzi teka swilo swa vona leswi swi leswi swi swi swi swi va nga swi xava hi mali yo tala xikombiso yindlu na timovha.

Magoza lama munhu a faneleke ku ma teka i ku va a nghena eka app ya yena ya bangi a ya eka tin'wana leswi swi ku kombaka leswaku stop card leswi swi ta endla leswaku khadi ra wena ri pfariwa kumbe ri nga ha tirhi, yin'wanyana ya magoza magoza lama u nga ma tekaku i ku va u vhakela buranchi ya bank yona yaleyo naswona va ta kota ku ku pfuna ku va u pfala akhawunti.